Nna ke bona hore ntho e nka e etsang kore jwale rona re le batswadi re kopaneng kaofela. Re bontshane ka ntho ena hore bana ha ho sana moo ba bapallang teng. Be re tloha moo re tsamaye re lo buwa le councillor-a mayor-a re utlwe ngakhothiswa bona.

Wa tseba dipapadi nna bana ba ka di ka di o ruta ho phedisana le batho ba bang di o ruta team, di o ruta leadership, di ruta ho phedisana le batho papadi di bohlokwa hampe hore di be teng hore o kgone ho tseba ho pheha le batho.

Nna papadi e ke e ratang ke bolo, empa melao ya teng e mengata haholo. Ke bona hore bo sixty seconds , empa o tla bua e re hloka ho bolo ka bolo, ha bolo e rauwa ke motho o se o o kena dipalong tsa hao ke goal.

Eya, nna ke ya dumela hore papadi tse di ya kgona ho thusa motho ho dimela ka kena mokgwa hlwahlwa hoba le ithuta ona ka moo hlokomela batho ba leng hore o bapala le bona.

Nna wa tseba ha e sale ke rata bolo ka pelo ya ka kaofela e bile ne ke tseba ho e bapala ha ne ke bapala ne ke utlwa ke thabile nkare ke motho a felletseng ho sena bothata ho le monate papadi ya bolo.

Nna ho bua nnete ka Afrika Borwa ka mona ha ke tsebe hore mmuso, ona o tshehetsa ka tsela e feng haholoholo batjheng ke bona hore ke hloka ho ithuta ho tseba ntho eo.

Kannete batho ba kgonang ho patala di-gym, ba nang lehlohonolo, empa ho qala gym ya hao nna ke bona e le ntho e ngwe e telele haholo ebile le hore bonnnete o tla qala kae o tla etsa jwang ho qala, o reke dintho tseo kaofela tsa hore o qale gym ya hao le hore batho ba tlo patala bokae hape ka mona. Ke bona e le ntho enngwe e nthatafallang.

Setswalle se ka se le o tswela molemo ka hore ha o buwa le bona hore o hloka eng bophelong le wena o ba mamele hore ba itse ba hloka eng e be se moo le ya thusana wena le setswalle sa hao se setso se sebetsa jwalo.

Ho na le thapo e ngata hampe moo teng. Ke bona hore ha o ka beha tjhelete teng, ka kgona ho beuwa moo le yena.

Nna ho buwa nnete, bo raditebele kaofela ke ya barata. Ha ho na akere ke bona hore ke bona hore ba etsa ntho e tshwanang, empa feela batho bona ha ba no tshwana.

Nna ntho e ke e ratang haholo ke chess ebile ke ile ka fihla South African Game of Chess Championships ke la ka fihlella ka re ke kgalenyana.

Menyetla ka nnete e motho o ka kgona ho ba seo o se batlang ha hona ntho eo thibelang hore ntho eo o e batlang jwale le ho eSports ke tsena di teng o ka kgona ho ithutela tsona ya ba o etsa ntho eo o e ratang. Ho bohlokwa hore ha o le motho o latelle seo se ratang.

Ha o no kgona ho ikwetlisetsa sekolong sa rona hobane jwale ho nka etsahala hore o lemale moo sekolong sa rona ho tloha bona bothateng moo. Le hore ha dintho di ka lahleha o tlore ke mang na ho boetse ho se ka kwatlela nang sekolong sena seo.

Diphethoho tse nka di etsang hore dintho tsa toropong di ke se tshwane ke hore rona re le batswadi, re buwe mayor-a le bo masepala re buwe councillor-a hore re batla dintho tseno tse fanang ka toropong.